Ditso di le dintsi ga ba tsotelele mosadi fa e le ene a busang, gonne ba ipollela gore mosadi ga a na maatla kapa gana botlhale bope ba go leader. Mme ba lebetse gore mosadi ke ena a nang le botlhale a dirisang botlhale sentle le gore a itse gore o tsamaisa jang, because she is a natural by birth and o tsamaisa dilo ka tolamo a berekisa le the wisdom that God has given. Jaanong go botlhokwa gore basadi ba fiwe platform-o ya gore ba lead-e ba bontshe gore ke le bone ba ka kgona.

Ngwana fa a nyalwa o tshwanetse a ye kwa go itseweng teng ka gore lenyalo le kopantsha family tse pedi, jaanong ga o sa itse lelapa le ngwana a gago a yang ko go lona o dumela jang gore ngwana a nyalwe. Sa ntlha le kopantsha malapa a le mabedi la aga botsalano, go botlhokwa gore o itse gore o tswa kae o ya kae o tsalegile jang, so that ga a extend-a the family ka gore ba tlile go nna le bana. O be o itse gore le bereka ka motho o ntse jang le gore le ga e le gore ba ka nna le dikgoga-kgogano ba itse gore ba di settle-la jang ga gona ope o tlile go nyenyefatsa o mongwe or a abuser o mongwe.

Ke ne ka tseelwa ke banna ba le bararo ba tla ba ntikaganyetsa ba ntseela cell phone yaka go ne go le sephete-phete, mme go sena ope o batlang go thusa ope ka gore nako e nngwe ba nna botlhale ba ira e ka re ba go itse ba itira e kare ba tlotla le wena mme motho a go beile sethunya kwa morago. Wena sa gago o batla bophelo ba gago o ba neela se ba se batlang, mme it all turns out to be an inconvinience in . Crime stats in South Africa e kwa godimo ebile ga gona gore ra reng. Nako nngwe ba bereka le bone mapodisa jaanong ga o sa tlhole o itse gore eng ke eng. Ke wena fela o tshwanetseng o itse gore fa o ya toropong, o ya CBD o tshwanetse o tsamaye o itse gore dilo tsa gago o di beile kae, o di baya jang, le gore fa o ntsha madi o se ka ntshetsa mo public or ba bona gore o a tshotse.

Ka 'tsatsi la lenyalo la me ke rata dijo tsa setso go nne le a bit everything gore go cater-elwe batho ba botlhe o tla itse o itse batho ba e leng ba gago o itse gore ba ja eng ba 'ira eng, mme a buffet is always an option a good option 'cause everyone will get a bit of something mme o tshwanetse o cater-ele for mongwe le mongwe. Jaanong a bit of traditional food, a bit of sea food, a bit of option ya di-vegetarian-e. Ke fela yaka ke bua gore o tla itse gore batho ba gago ke bo mang, ba ja eng, o bo o ira menu ka se o se batlang, mme wena nna jaaka monyadi ke a itse gore ka letsatsi la ka la lenyalo ke rata nama sengwe le sengwe se se nang le nama it's a win for me .

It is very convenient nako e nngwe o tswa mmerekong you just want a quick and easy meal and ke budget friendly, gape e gore motlakase o phela o tsamaya jaanong o batla go berekela mo nakong ke ka moo re rekang dijo go apewa ka bonako.

Ee, dikgosi di sa ntse di le teng di na le dikgosana go ya ka di kgotlha di-section-e tsa mo metseng.

Go nna mo toropong go a tura, economy e kwa godimo, and-e ka bontsi ga ba itse an efficient way of living sengwe le sengwe re a ya go reka sengwe le sengwe. Jaanong ditlhwatlhwa di nna, ga ntse re reka ditlhwatlhwa di ya kwa godimo mme re feleletsa e le gore ikonomi ya wa, ga re kgone go kry-a mebereko ga go kgone go nna le, ga gona anything that is sustainable.

Ke rata moaparo wa maZulu wa setso thata-thata ga ba nyalwa, o montle le wa Setswana ka leteisi la teng, o a ipela ka go nna moTswana fa o bona motho wa teng a apere leteisi ka kobo eo ya bone.